Seyalemoya se ile sa nthusa haholo, hobane ke ile ka tseba hore di-application di butswe ebile ke simolla jwang ho etsa application-e eo.

Ke tla o thusa o fumane router e ntjha e fela, ke tlo botsa dipotso tseo o tlamehileng o di arabe hore o thole router e ntjha. Kea leboha.

Wi-Fi eo e sebetsa tjena. O tlamehile o thole password ya teng o bo kgona ho kena ka hara Wi-Fi.

O ka e sebedisa tjena Chat GPT o e jwetsa hore o batla eng, be ere e be o thusa. E jwetse feela hore o batla cover letter e tla o ngolla yona hantle.

Hore marangrang a hao a kgutle ke hore o time computer ya hao o bo e laete hape. Dintho tsa hao kaofela di tla boela sekeng, ebile ha o qeta o bo di saver.

E hloka nomoro ya lekunutu hobane ha o fetsa, o tlamehile o e sebedise. E sebediswa jwalo hore o thole nomoro ya lekunutu.

Nka mo jwetsa hore mohaisane ee, nka se kgone ho fa password hobane ke ya ka ebile e sebediswa ke nna feela.

Ke e sebedisa ho fihlela e kgaolwa.

AI Intelligence e bolaya ntho tseo hobane batho haba sa kgona le ho inahanela, AI e ba thusa ho etsa ntho engwe le ngwe. Bona ha ba kgone ho inahanela.

Ditaba tseo hase tsa nnete ebile fela batho ba ntse ba tswela pele ho di ngola. Ke hangata ke tseba hore batho ba ngola taba tse seng tsa nnete e fela batho ba tswella pele ho di ngola.

Rugby ke papadi e monate hobane ha ntse ba matha matha, mole ko kgahleha ebile le bolo ya teng e ntle.

Dumelang ke ntse ke leka ho founela nomoro ena empa ha e kene, ekaba bothata keng ke ntse ke founa hangata-ngata feela e fela, phone ya teng ha e kene ebile ha e sebetse.

Dipina tseo ke di rata haholo hobane di theosa moya wa ka. E feela lona ha le di rate e feela, nna kea rata Rnb ka pelo ya ka kaofela.

Ke tla kopa hore ke be le marangrang a mang a motho ke hore ke sebedise hona ha motlakase o .

Ke bona ke bona e le ntho e ntle hobane le bona ba hloka ho bonahala dinthong tse ba di etsang.

Ho betere hore o reke koranta, o bale ditaba tsa nnete tse di leng teng moo lefatsheng la rona.

Dipina di fapafapane hobane re na le gospel, re na le hip hop. Re na le dipina tse ngata ngata tse fapa fapaneng, le dipale tsa teng di fapafapane.

Magazine ke yona e re tlwaetseng, tse tsa digital tse ha rena data ebile ha di sebetse ha di re tshware le hantle hobane data ke yona e siyong.

E thusitse haholo hobane jwale re ka kgona le ho bua, le ha ke le mose mawatle, re kgona ho bula le ha ke le hole.

Video ena ke e nka ha tiktok e monate haholo e bua ka bana le dijo tse ba di jang le hore bana ba tlamehile ba je jwang.

Router e tlo le thusa hore le kgone le ho etsa mosebetsi ya lona ya sekolo, le kene di portal-eng tsa lona tsa sekolo, le kgone ho etsa mosebetsi wa lona ya sekolo. Wi-Fi ena e tlo ba bohlokwa haholo.

Ke leletsa seyalemoya ha ke batla thuso ka dilo tsa sekolo ebile hangata ha nke ebile ke finyella ho kena.

Ke na le bothata ba hore seyalemoyeng mona le bua ka ntho tse ngata. E feela mmino oo wa mose mawatle, re kopa mmino wa South Africa.

Le ka fumana music o lo batlang ko , ebile la kgona le ho download-a.

O ka kgona ho tshwarisa batho bao hore ba bua maka ka wena, ko policestation-e.

Di-channel-e tseo ke di ratang, ke tseo tse di buang ka dijo tsa ho pheha, ke tsona tse ke di ratang haholo hobane le nna ke rata ho pheha.

Abuti ngwana wa hao o timile dipina tsa ka mo founung ya ka, ao hle kana ho download-a, dipina tsena ke tjhelete ebile ke data hle, a o tla nthekela data ke a kopa.

Ditshenyehelo tsa data di theko e boima ebile dia tura.

Nka mo eletsa hore lekunutu ho le dule pepeneneng nako e telle a bue.

Le ka sheba difilimi tse le di ratang ho Netflix. La sheba moo hore le seke la be la boreha.

Nka mo thusa ka hore a bue haholonyana ka taba eo, a bue le motho a ka mo tshepang ka yona, taba eo e mo tshwenyang maikutlong a hae.